Bengingahlala nayo ingane yami phansi, ngimluleke, ngimtshele ukuthi yonke into izoba right. Angabanaki la bantu laba abenza yonke le nto le ku-inthanethi. Ya, bengizokwenza lokho, ngibese izinyathelo-ke, iy'nyathelo engingay'thatha ngaleyo nkinga, ngingafuna la ehlala khona leyo lowo muntu lo owenze le, obhale le, le zinto lezi ey'bhedayo ngengane yami la ezinkundleni zokuxhumana. Ngingamfuna ngimthole. La engizomthola khona, eyi, ngisaba nokuyiisho into engingayenza kuyena. But nje singaxoxisana nabazali bayo, leyo ngane.

Amasu esingawasebenzisa ukuthi sinciphise izindleko ukuthi masifika ezweni langaphandle, sifike sibhukhe endaweni eyodwa. Singakhokhi izindlu ey'ningi ngoba manje ama-cost, yabo. Isinqumo engasithatha ukuthi ngingathembele emafonini, ngingathembela futhi kwezinye , koda amafoni into ongathembela kuyona, cause awuzazi ezinye iy'ndawo zokuposa zangale. I-phone nje iyona i-last hope yakho, uzokwazi ukufonele obathandayo. Uba-video call-e, ubasendela amameseji, yonke nje leyo nto. Uba-emeyile, nihlale nixhumene ngazo zonke izikhathi.

Ngicabanga ukuthi ngokwami ukukhumbula ingoma kuqala ekutheni uyithanda kangakanani. Uma ingoma uyikhonzile noma uyithanda, kulula ukuthi uy'khumbule kunezinye iy'ngoma ongay'thandi noma ongayinakile kakhulu kunale. Ingoma, isikhathi esiningi oyikhumbulayo, ingoma oyijwayele noma ingoma oyithandayo. Ya, ilokho-ke mina engicabanga ukuthi kunomthelela ekukhumbuleni kwengoma.

Okay, izinkundla, inkundla yokusakaza umculo engiyaziyo ephumelele iJika, iJika Nalo Studio, Jika Nalo Studio, eyangasekhaya. Bathi mebeqala, baqala ngokuthi uma uzocula ngabo, uzocula nabo, the first album bazongikhiphela yona mahhala, than the rest, usuzoqala ukhokhe-ke. And imiphumela abayithola ukuthi bathola abantu abaningi, baphrojusa abaculi abaningi asebeqavile la eNingizimu Afrika.

Abasiza ngokuthi baphathe amakhadi, baphathe amakhadi, babasiza kanjalo, cause yonke into yakho une-access yayo la efonini yakho, yonke imali yakho unayo i-access la efonini yakho ebhange. La ofuna ukuthenga khona, uya-swayipha noma uthebhe.